Wi-Fi e ka hokela disebediswa tse ngata tsa lapeng, tse kang founu, laptop, TV e bohlale, tablet, printer le di thejana tsa ntlong tse bohlale. Empa ha o na le disebediswa tse ngata haholo, tse hokahaneng ka nako e le nngwe, lebelo la internet le ka fokola haholoholo ha o sebedisa line e fokolang. Wi-Fi e sebetsa ka ho fetisisa maqhubu a data ka mohala o sa bonahaleng, ho tloha ho router ho ya di sebedisitsweng tse fapaneng.

Ke ikutlwa hore haholo ka hore difilimi tsa rona tsa Afrika Borwa, di se ke tsa bontshwa haholo dinaheng tse ding, athe tsa mose ho mawatle tsona di fumana sebaka se seholo mona lapeng. Sena se bontsha hore ho santse ho na le bothata ba ho tshehetsa le ho phatlalatsa mesebetsi ya bataki ba lehae. Re lokela ho phahamisa le ho baballa setso sa rona, ka ho bontsha difilimi tsa rona haholo, e seng feela mona lapeng, empa le mose ho mawatle.

Mohala wa ka wa pele wa thekeng o ne o le makgolo a mararo. Ke ile ka o reka ka selemo sa dikete tse pedi le leshome le metso e mmedi. E ne e le mohala o motjha ho nna, ka hoo, ke ne ke sa tsebe ho sebedisa hantle qalong. Ke ithutile ho o sebedisa ka ho shebella batho ba bang ba o sebedisang, le ka ho leka ho tobetsa dinomoro le menyetla ya di-feature ka bong. Ka mora matsatsi a mmalwa ke ne ke ke se ke tseba ho o letsetsa, ho romela SMS le ho kena ho mananeo a itseng a bonolo.

Matla a pontsho a ama kgokahano ya Wi-Fi, ka hore ha pontsho e le matla haholo, kgokahano e sebetsa ka lebelo le ntle le ho sitwa. Empa ha pontsho e le bokowa, Wi-Fi e ka sebetsa butle kapa ya kgaotsa ho sebetsa ka ho ho feletseng. Sena se ka etsahala ha o le hole le router, ha o na le disebediswa tse ngata tse hokahaneng kapa ha o na le di sitiso tse kang maroko a masesane kapa ditulo tse tse sitisang pontsho. Ho atametsa haufi le router kapa ho sebedisa signal booster ho ka thusa.

Dumela, kea le leboha ka monyetla ona. Ke hlile ke lemoha hore matsatsing ana, mmino le ditaba tse ngata seyalemoyeng di shebane haholo le mose le mawatle, ho fapana le ho bua ka ditaba tsa lehae, tse amang bophelo ba rona letsatsi le letsatsi. Sena se a tshwenya hobane re hloka seyalemoya ho refa lesedi le nang le bohlokwa ho rona jwalo ka bophelo, thuto, ditaba tsa moruo le tsa setjhaba. Re kgopela hore le ka leka ho lekanya dikahare ho kgothaletsa kananelo ya setso le ntshetsopele ya setjhaba.

Wi-Fi ya setjhaba toropong ya heso hangata, e ba tlasa taolo ya mmuso kapa makala a puso ya lehae. Empa hona le diproushete moo e laolwang ke di-company tsa poraefete. Ha re bapisa ya poraefete hangata e ba ka lebelo le phahameng le botshepehi empa e lefellwa, ya mmuso yona e fumaneha mahala kapa ka theko e tlase, empa ke ka ba le mathata a tshwaragano ho kapa lebelo le tlase. Ka hona, tsa poraefete di hlahlobolotswe haholo ka mahlale le tshebetso, empa ha di fumanehe ha bonolo ho bohle.

Batho ba bangata ha ba sa reka dimakasene, hobane jwale ba fumana ditaba le boithabiso ha bonolo ka mehala le inthaneteng mahala. Le nna ke qetile nako e telele ke sa reke makasene, hobane ke iphumanela tsohle tseo ke di hlokang ka Facebook, Youtube kapa diwepesaete. Dimakasine di se di le ka morao ha ho tluwa ka lebelo le kgatello ya ditaba nako e fetohile, batho ba batla dintho tse potlakileng tse fumanehang ha bonolo.